Eyona nto endiyithandayo yokuzonwabisa kuhamba ndiyodlala i-netball nabahlobo bam. I-netball indinceda kakhulu kwimpilo yam yengqondo. Iye iyikhulule ingqondo yam, iifratsi zobomi ndiye ndizilibale kwaye neeyure endizichithayo kuyo zingangeshumi uba azikho ngaphezulu kweshumi. Indonwabisa gqithi i-netball.

Kuxhomekeka ekubeni ngumphembeleli owenza imali kunazo iziphumo ezibi zokuba aba bantu bakuxhasayo bakwi-social media bayakwazi nabo ukujikela xa wenze iziphoso abangahambelani naso. Loo nto ke ngoku iye ichaphazele nee-brands ebezifuna usebenzisana nawe ukuba ziyeke usebenzisana nawe kuba iyawuba ligama elibi into yoba bazibandakanye nawe for bona. And ayingomsebenzi ontsokothileyo oqinileyo apho onothi noba kutheni na ndingasinda.

Ndingalicwangcisa ngokuba ndifokhase kwinto or kunqotsonqa wento endifuna uyenza njengomphembeleli. Emveni koko ndigxininise kuyo loo nto leyo ndifuna uyenza kwenzele ndikwazi uloba nabalandeli.

Ezemidlalo ezikolweni zidlala indima enkulu gqithi ekuhlakuleni izakhono zabantwana kuba ke kulapho ubomi buye bubonwe khona. Umntana ongena buchule ezincwadini uba ulunga kweyiphi into na, kushiyana ngokweetalente. Abanye abantwana balunga kwibhola abanye kwi-netball kube khona abanye abalunga ezincwadini. Kulapho ke ngoku ezemidlalo zibonakala khona into yoba xa umntana elichule kwezemidlalo kulapho amanyathelo ootitshala afanele uwathathela ekubeni bamkhaliphise umntwana ngetalente yakhe.

Loo nto indincede kakhulu apha ebudaleni ndayiqonda intoba kuphiliswana njani nabantu. Ubomi akunyanzelekanga into yoba ubuhambe wedwa. Ungakwazi ukufikelela apho ubhalele khona ebomini ngokuncediswa kwabantu kwaye xa kusetyenziswana njengetimu inkulu gqithi imimangaliso enokwenzeka.

Mfana wam, nangona nje iqela lakho lombhoxo olidlalelayo lityiwa rhoqo ndicela ze loo nto ingakutyhafisi wena njengamdlali. Instead zimisele wena apha emdlalweni. Kulapho uyawuthi ngenye imini ubonwe ngumntu omkhulu welinye iqela elibonayo into yoba ngumdlali olichule. Liyawuthi ke ngoku likuthathe likuphoshononge.

Ngokonobona kwam uRhulumente akababoneli ntweni aba basetyhini badlala ibhola ekhatywayo nangona nje benempumelelo entle.

Into endinoyenza ngokuzenzela imali ngenxa yochitha ixesha elide kumakhasi onxibelelwano yinto yokuba ndakhe abahlobo kuwo onke la makhasi ndilobe abalandeli kwaye ndicele nemisebenzi kwezi brands ukuze ndikwazi ke ngoku uzenzela imali.

Ndingathi kumphathi wabo beliqela lomdlalo ukuba makabe nenkuthazo enintsi gqithi kubadlali. Leyo into iyawukwenza ukwakha ukuzithemba apha kubo bakwazi nokudlala umdlalo obonakalayo bakwazi noba nempumelelo njengeqela.

Ntombam oku kudlala kwakho ibhola yomnyazi ingakunceda kakhulu ekwakheni abahlobo kuba kunyanzelekile nisebenzisene as iqela ukuze nikwazi ukuphumelela ninqobe elinye iqela. Loo nto ke ngoku ithi qiniseka apha ekudlaleni kwayo i-netball yakho mntanam. Kulapho ke ngoku abahlobo uzawubakha khona.